Ke mekgwa efe e fapaneng ya insurance ya bophelo e shebaneng le maano a bophelo a nako e kgutshwane le ya nako e telele eo o nang ona? Sepheo sa ka ke ho boloka tshireletso ya ditjhelete bakeng sa lelapa la ka, ntle le ditshenyehelo tse feteletseng. Mpolelle ka di premium-o, tjhelete ya tshireletso le di tlatsetso dife kapa dife tse ka bang molemo.

Re ka o thusa ka ho fana ka phapanyetsano ya tjhelete ya ka ntle pele ho leeto la hao, ho netefatsa hore o na le tjhelete eo o e hlokang. Re boetse re fana ka dikarete tsa maeto tse dumellang ho kenya ditjhelete tse ngata bakeng sa ho fihlella ha bonolo ka ntle ho naha.

Dintlha tsa mokitlane ke nomoro e bontshang hore na o tshepahala ha kae ho lefa tjhelete eo o e kolotang. E ipapisitse le dintho tse kang nalane ya hao ya tefo, hore na o na le molato o mokae, le bolelele ba nalane ya hao ya dikoloto. Dintlha tse phahameng di bolela hore o nkuwa o le kotsi e fokolang ho ba adimang, ho nolofaletsa ho fumana dikadimo kapa mokitlana.

Taba ya pele, o lokela ho ikopanya le company ya hae ya insurance hang hang ho tlaleha mollo le ho qala tshebetso ya kopo. Jwale o tla hloka ho fana ka dintlha ho kenyelletsang sesosa sa mollo le lethathamo le thepa e senyehileng. Motho ya fetolang tjhelete o tla hlahloba tshenyo, mme hang ha kopo e amohetswe, o tla fumana matshediso ho latela leano la hae.

Haeba kopo e ile ya hanwa ka lebaka la kgaello ya histori ya mokitlane, motho o lokela ho qala ka ho etsa kopo ya karete ya mokitlane e sireletsehileng e hlokang deposit-e e le tebeletso. Ba ka boela ba kopa kadimo ya sehahi sa mokitlane kapa ho ba mosebedisi ya dumeletsweng kareteng ya motho e mong ho qala ho aha sekoloto. Ha nako e ntse e ya ka tshebediso e nang le boikarabelo, dintlha tsa bona tsa mokitlane di tla ntlafala ho nolofaletsa ho fumana dikarete tse ding.

A na ke hloka ho boloka policy ya ka e sebetse le ho fihlela ditlhoko tsa bophelo bo botle jwalo ka hlahlobo ya bongaka hore ke tshwaneleha ho fumana tefo? A na bajalefa baka ba tla fumana tefo hang ha ditokomane tsohle tse hlokahalang di kentswe? Ho na le melawana e ke tshwanelang ho e tseba? Jwale ka ha motho a ka ipolaya nakong ya dilemo tse pedi tsa pele, kapa ho shwa ka lebaka la diketso tsa botlokotsebe, ho ka thibela tefo?

Pele bula sesebediswa sa Mobile Banking ebe wa kena, ebe o ya karolong ya romela tjhelete kapa fetisetsa. Kenya dintlha tsa account ya nkgono wa hao le tjhelete e kalo ka makgolo a mahlano. Qetellong netefatsa dintlha le ho fana ka tumello ya ho fetiswa, mme nkgono wa hao o tla fumana tjhelete.

Tjhelete e akhaonteng ya hao e kgethilwe e le tekanyo e tlase e hlokahalang ho boloka akhaont ya hao hore e sebetse. Tjhelete ena e keke ya hulwa ka ha e boloketswe ho boloka boemo ba akhaont ya hao. O na le bolokolohi ba ho ntsha tjhelete ha feela e le ka hodima tjhelete e akhaonteng ya hao mothating wa jwale.

Dumela ke letsa hobane ke tsebisitswe ke banka hore ho na le moo ke kolotang teng, empa ha ke hopole ke nka mokitlane le ha e le ofe kapa ofe. Lebitso la ka ke Pontsho, mme nomoro ya ka ya account-e ke ngwe pedi tharo nne. Ke kopa ho fuwa dintlha tse qakileng mabapi le sekoloto sena, le hore ke thole thuso hore tle ke utlwisise hore ho etsahala eng.

Motswalle wa ka a ka boela a sebedisa ditshebeletso tsa phetisetso ya tjhelete ya mohala jwalo ka FNB eWallet, kapa MTN Mobile Money. E dumellang baamohedi ho ntsha tjhelete ntle le account ya banka, apa a ka romela tjhelete ka Shoprite.